Mna ndicinga ukuba amadoda adlala i-netball awaxatyiswanga kakufika kumantombazana ngokuba ngokuba imbali yalo mdlalo ibisoloko ijolise kumantombazana.

Ziphucula impilo yomzimba ezemidlalo zenza ulutsha lube sempilweni entle, ziphuhlisa ziphuhlisa ukhuseleko lwengqondo i-mental health. Xa ulutsha ludlala xa ulutsha ludlala lukukhulula uxinzelelo kunye noxhalabo lwesikolo nolonwabo kwaye lufumane ukuzithemba i-confidence.

Ewe, ndakhe ndeva ngo-DJCoffee wayethanda umculo emncinci kwaye edlala ii-CD ezahlukeneyo emitshatweni nasezindlweni zomphakathi njengomdla wakhe wokuzonwabisa i-hobby.

Impumelelo yomdlalo yeSpringbok iyalukhuthaza ulutsha loMzantsi Afrika kakhulu kuba lubonisa ukuba nangona kukho umahluko kwimvelaphi, kwinkcubeko okanye imeko yezoqoqosho ulutsha lunako ukufikelela kwimpumelelo enkulu ngokubambisana nokuqinisekisa. Iyakukhuthaza ukuzingca kwesizwe.

Ndiyavumelana noko ngokuba kaloku baye bathi umdlalo wabo babaleke ngoku ke kungokunjalo bethathwa njengabantu abaziimbaleki.

Umdlalo e-sports ibachaphazela kakuhle impilo yabo ngokuba kaloku ukubaleka ukueksesayiza ukuzivavanya kubalulekile emzimbeni and it is very important for your health.

Ukuba bendingumdlali we-e-sport into bendizokuyidlala kakhulu ibingumdlalo webhola ngoba kaloku ndingumntu othandayo ukuzivavanya ndiyathanda ukubaleka.

Ewe, ngokuba kaloku abanye abantwana baziva ngathi bavaleleke ngaphandle ngokuba umdlalo wabo awubalulekanga eMzantsi Afrika kanti ke ngokuthi kuye uthathwe njengomdlalo obalulekileyo onjengomdlalo wombhoxo umdlalo webhola ekhatywayo nabo bazokwazi ukuba babe nomdla wodlala umdlalo wabo.

Ndingabacebisa abantu ulumkise abantu ukulutha lo mdlalo wevidiyo ngokuba kaloku umdlalo weevidiyo u-addictive awuyekeki ngoku ke umntu makadlalele kude komdlalo wevidiyo.

Andivumi, umdlalo ii-hobbies yeyabantu bonke eMzantsi Afrika ngoba kaloku ii-hobbies zikunceda ukwazi ukuriliva isitresi zehlisa zehlisa amaqondo okucinga. Ngoku ke ngoku xa uthe wafumana wadlala wanee-hobbies uyakwazi ukudistrakhtha ingqondo yakho.

Umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali yi-hiking, tourism nokutyelela indawo yezilwanyana endingathanda ukuyenza ndiye kuyo.

Ewe ngokuba kaloku baye bafikelele bafikelele babe nemali efikelelayo ukuze bakwazi ukuzonwabisa.

Umdlalo wokuzonwabisa endiye ndithande ukuwenza kukutyelela elwandle, ukuqubha, ukufunda iincwadi nokubaleka.